Ndiyavumelana ukuba abadlali be-eletroniki bagqalwa njengeembaleki kodwa kukho iingxoxo ezininzi malunga noku. Abadlali be-esport banobuchwepheshe obungaphezulu ukugxila ukodlula abo bazimbaleki, kodwa abadlali be-esport banokubambisana kwaye banobuchwepheshe obungaphezulu.

Ukuba bendingumdlali wemidlalo ye-elektroniki, i-esport, bendinodlala umdlalo wamanqindi kuba wona ungathathi xesha lide uwudlala kwaye alifunisi mntu onakuhlala phantsi ithuba elide engakhange wabe uyaphumla.

Imidlalo ye-elektroniki, i-esport, ingathathwa njengemidlalo yokwenyani kuba isebenzisa ubuchwepheshe obuphezulu kwaye inabalandeli abanintsi. Kuba kwixesha esiphila kulo yonke into ngoku isebenza ngokweekhompyutha.

Imidlalo yeevidiyo ibalulekile kwaye inokuba mnandi, inika umdla. Kodwa kubalulekile ukuyidlala ngokumodareyitha kuba ineengxaki ezinintsi. Iingxaki ezifana nokungalali okwaneleyo, ukungahambi kakuhle komzimba kwaye nokudinwa ukujonga neengxaki zembono ngenxa yokujonga izikrini ixesha elide.

Hayi, imidlalo yokuzonwabisa ayiyo eyabantu abazizityebi bodwa. Imisebenzi yokuzonwabisa yinto enokwenziwa ngabantu abavela kuzo zonke iindawo zokuphila kunye namazinga emfundo.

Ndingathanda ukuzama ukwenza umsebenzi wokuzonwabisa ukuthatha iifoto ze-aerial ngedrowuni. Lo umsebenzi udinga imali enintsi kunye nezixhobo ezizodwa ezinjengedrowuni ekhethekileyo kunye nekhamera ekumngangatho ophezulu.

Ndiyavumelana nengxelo yokuba abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo. Imisebenzi yokuzonwabisa iyakwazi ukusinika uvuyo kunye nokuzonwabisa kwaye inokuphucula umgangatho wobomi bethu.

Umsebenzi wokuzonwabisa oye ndiwuthande ukuwenza ngexesha lam lokuphumla kukudlala umdlalo wetshesi kuba wona uye ukufundise iindlela zokucinga kwaye ugcina nengqondo isebenza kakuhle.

Ndinganawo umdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa kuba umsebenzi wokudlala igalufu ukuphila ukuphila emadlelweni. Igalufa yimidlalo yangaphandle ekukhuthaza ukuba uphile emadlelweni kwaye ukonwabele nomoya omtsha.

Ukhona umsebenzi wokuzonwabisa owohlukileyo othandwa ukudlalwa ngabantu apha kuba abantu bathanda ukudla i-pool table. I-pool table benze itonamenti, badlale i-pool table ukuzonwabisa kwaye kuye kube khona neemali ezibethwayo eziye zithathwe lelo qela liyawuthi liwine.